Mali liya hi loko yi ku lahlekerile a yi tlheriseriwi loko yi u ri pfala a va ku vuyiseli yona hi loko yi fambile u yi lovile mali ya wena.

Ina swa hambana ku ri i khadi ra muxaka muni u kolota mali muni ku na mahambanelo ku na mavito ya makhadi yo hambanahambana kun'wana na kun'wana va na mali ya vona leyi va ku charger-ka yoho na leyi bebulaka yona yi tswalaka yoho se ya hambanile na matswalelo ya ko ya hambana na mahakelelo.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti i ku loko u nga ri na mali u kota ku hakela u kota ku yisa vana exikolweni u kota ku aka yindlu u kota ku xava movha u kota ta ku xavela vana swimbalo u kota ku endla swilo swo tala hi yoho u hlayisa ndyangu wa wena mi aka xava swimbalo vana va kota ku ya exikolweni va yisa tidyondzo ta vona emahlweni.

Leswi faneleke ku swi langutisa swa ma na masungulo u fane u langutisa mali leyi yi yi tswalaka ku ri yi tswarisa ku yini yi tswala mali muni loko u tlurile yi tswarisa ku yini yi hakerisa ku yini u fanele u rhanga u endla ku lavisisa hi karata relero i nga se sungula ku u nga se ri pfula u nga se teka mali nkarhi u rhanga u lavisisa ku yi tswarisa ku yi tswala mali muni loko u tekela so va ta lava mali muni loko yi tswala so njhani swo swa ku fana na sweswo a na .

Khadi ya xikweleti ya tirha swo fana na ku va ku pfumelela ku ri u u nga teka mali muni swi ya ku u hola mali ya njhani u tirha mali ya njhani. Va ku pfumelela ku ya hi muholo wa wena ku ri u nga teka mali yo karhi va pfumelela ku ya hi mali ya wena leyi nghenaka karateni ra wena ku ri u nga teka mali ya so u kota ku yi hakela so a vo ku nyika mali yin'wana na yin'wana va langutisa na ku a ku na kun'wana endzhaku u kolotaka a ku na van'wana u va kolotaka mali na kumbe makarata man'wani u ma kolotaka na.

U lawula hi muholo wa wena ku u hola mali muni va nga kotaka ku tekela mali muni ka khadi ra wena hi n'hweti u hola mali muni u fit-a ku va nga ku nyika mali muni u ringane hi mali muni leyi va tivaka ku ri u ta kota ku yi hakela loko n'hweti yi hela ku ya na ku ya.

Loko u endla xikweleti hi khadi vito ra wena ri thyakile hi xilungu va swi vula ku va ku blacklist u thyakile a wa ha koti ku ya kun'wana u ya lomba mali a wa ha koti ku endla nchumu swa xikweleti we u thyakile.

U fanele u va u ri na u ri na muholo wo ringana lowu va lavaka wo vona u va u basile ka ti-bank letin'wana ku va u u u tirha kahle u ri na ntirho lowu va va va charger-ka hi ku ya hi machajelo ya vona ya mali.

Mina munghana ni twe ka xiyanimoya va ku ku na laha ku pfurisiwaka makhadi ya credit card na ri lava la ku kota ku aka yindlu mina hi roho hi ku i khale ni tirha a ni nga koti ku aka yindlu se ni lava ku ya ri endla ku ri ta ni pfuna ka ku xava swilo swa ku aka yindlu ni kota ku aka ni kota ku xava na nhundzu ya mina ya.

Ku hlayisa mali ku tirhisa mali hi ndlela leyinene ku kuma mali hi ku olova ku hambana na makhombo ya timali.

Yo fana na ku va u teke mali ya le tikweni ra voho u tisa mali ya wena swi vula ku ri va ku charger ku va u teke mali ya le tikweni ra n'wehe u tisa tikweni ra vona kumbe ku va u teke nhundzu ya vona u yi humesa tikweni ra vona yi ta tikweni ra wena.

I xitlhangu xa vutomi ku kala akhawunti swa vava hikuva munhu a ngo nghena ndlwini va ku va ku khutuza va teka mali ya wena hinkwayo leyi u nga ta va u yi veke ndlwini kumbe yindlu yi tshwa mali yi tshwa or ku na mpfula ya xihangu mali yi khuluka na mali se swi kahle ku va na bangi ku loko u yi chele ekhadini ra wena ebangi yi safe hambi ko lahleka khadi ebangini yi ta va yi hlayisekile khadi va ta ku endlela rin'wani u kota ku teka mali ya wena.

Xi byela ku ri xi nga pfula akhawunti ya ku fana na na vo Netbank yi na akhawunti ya vana a yi na ti-charges i mahala ti-charges ta vona a va charge nchumu ku fana na va capitec ku na mali ya ku u n'wana a nga pfula akhawunti a va n'wi charge mali yo tala kota na ku saver hi yona.

Ya swikweleti ya hakeriwa lembe na lembe ku ri ya kota ku va va karhi va ku ngetelela mali leyi ya xikweleti u u xavaka hi yona na wena u kota ku va u karhi u hunguta mali liya u va kolotaka yona u karhi u yi hakela yi hela.

Khadi ra xikweleti u nge hakeli mali ya lembe na lembe loko u nga ri tirhisi hambi ro va ri nga pfariwanga a ri na mali leyi va ku charger-ka yona ku va u ri na rona u nga ri tirhisi u hakela ntsena loko wo va u ri ku ri tirhiseni.

Phepha lama ma lavekaka vanhu va le tikweni ra le handle i passport ya munhu kumbe permit ya ku komba ku ri u pfumeleriwile ku va a ta laha tikweni leriya a ta a ta tshama kona na u te hi mpfumelelo na telo ra yena ri le nawini ke.